Zinengi iindlela iingoma ebeziqulwa ngesikhathi semidlalo, kuneengoma ebezithi vuleka mbobo vuleka, vuleka mbobo vuleka.

Sekusele kancani, hayi sekusele kancani, hayi sekusele kancani.

Ngisengakayizwa imidlalo yobungani yeentjhabatjhaba yabentwana.

Kanengi amatatawu wezemidlalo avumeleke woke ababantu nabancani nabakhulu mina angiboni kuyikinga

Mina ngewami umbono bengithi nazo mele zifakiwe eenkolweni ngombana kuyenzeka kizo zona lezo kube nomntwana obadlulako kunabo boke ngombana sinokubona nakezinye navane sibukele kubomabonwakude.

Newami umbono nawo mele ubhaliwe phasi begodu udluliswe udluliselwe eenzukulwaneni

Imidlalo yendabuko midlalo yesikhethu edlaliwa emakhayeni.

Iqakathekile ngombana ifundisa abentwana ukubambana nokuhlonipha begodu babe bentwana.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu murabaraba, magqubsi, fushu, topo.

Imidlalo yendabuko iyabahlanganisa abantu ngombana kukhulwe kuhlanganwa kudlalwa yona kungana-TV.

Ilutjha lifunda ekunengi emidlalweni yendabuko kabanye baphumelela ngawo kube misebenzi yabo abayenza ubuphilo babo.

Ngombana imidlalo yendabuko yenza abantu babambane ngalokho kubalulekile ukuthi eenkolweni bafundiswe ngayo.

Imidlalo yanamhlanjesi abentwana sebadlala ngabomakhala edinini akusafani nalokha.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana imidlalo esemaphaliswaneni eminengi isuka emidlalweni yema yendabuko

Umvumo uyangokuthi umuntu udlala muphi umdlalo wendabuko ngombana ayifani.

Indima edlalwa babantu abadala kukuthi bafundise ilutjha ngayo imidlalo.

Umthetho wendabuko umdlalo wendabuko onguwuthanda khulu nguloya wamatopo wokuthi usebenzisa isandla esi-one ukuphosa ilitje begodu usebenzisa esi-one ukukhipha amatje.

Imidlalo yendabuko eSewula Afrika bayithathela phasi.

Iye, ukhona esele ayinjinga engimaziko womdlalo wendabuko.

Mina ngithi imidlalo enjengeentonga nemirabaraba ifanele boke abantu akusimidlalo yabantu bekadeni.

Imidlalo yendabuko ukuze ingathuthuki emphakathinethu ibangela ngurhulumende osiphetheko akayithatheli phezulu njengemidlalo efana njengeyebholo erarhwako.

Amatatawu asetjenziswa nemidlalo yendabuko emiphakathini yethu aliswa ngamabomu.

Awa, ngowami umbono akunamthelelela ekutheni abantu bayigegede kungebanga lokuthi urhulumende wethu akawuthatheli phezulu.

Mina imidlalo engiyithandako mdlalo womrabaraba nomdlalo weenketo nentambo.

Ekumele aqinise ukuthuthukiswa kwemidlalo yendabuko emiphakathini yethu makhosi wekhethu asebenzisane norhulumende kodwana mele ithome emakhosinethu wazise urhulumende ngesiko lethu.

Mina ngibona ngathi imithetho yebholo erarhwako.

Ngokuya ngami ngibona ngathi kungamele wakhiwe eSewula Afrika ngombana umdlalo usukela kithi amaSewula Afrika.

Mina ngibona ngathi kukutlhayela kwelwazi begodu nangendawo abahlala kizo.

Awa, imidlalo le ayibaphathisi iinhloni kungebangela lokuthi urhulumende wethu akayiboni imidlalo ekhamba phambili njengeyama langa la.

Iye, ingaliphula isiko lelo ngombana imithetho mele iqhubethe ihlale imithetho enjalo womdlalo loyo ungafakwa omunye umthetho.

Awa, ayininani emasikweni yekhethu izinto zikhamba ngeengaba nangeengaba.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi kodwana kuzokuya ngokuthi umdlalo lo bawu-advertise kangangani ebantwini.

Mina ngewami umbono ngithi kubalulekile ukuthi sihloniphe imithetho yesiko lekhethu ukuze lingasilahlekile.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kugijima, ngizilolonge.

Umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa ungithabisa khulu ngombana ngikghona ukucabanga yoke into kuhle, bengihlele izinto zami kuhle.

Engitjhoda ngakho khulu matatawu wokuzibandula, endaweni engihlala kiyo.

Iye, ngiyakghona ukuwenza ngingedwa.

Kanengi umsebenzi engithanda ukuwenza wokuzilibazisa ngiwenza lokha nagade ngenza imisebenzi yami navane ngizihlathulula ingqondo.

Amakghono engiwathole emisebenzinami wokuzilibazisa kukuthi nami ngiyakhona ukugijima ibanga elide, ngalokho ngingakghona ukungenela imincintiswano yokugijima.

Iye, ubalulekile ngombana uyanginceda ngeenkhathi zoke.

Ngizizwa ngijabula khulu ngaleso sikhathi nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngombana ayikho into engiyithanda njengomsebenzi wami wokuzilibazisa.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile.

Iye, ngingathanda ngombana kunceda khulu ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa.

Omunye umsebenzi engithanda ukuwenza umsebenzi wezandla, onjengokwenza ingadi.

Abangani bami benza imisebenzi ehlukahlukeneko yokuzilibazisa. Abanye badlala ama-game kumaliledinini wabo, abanye badlala ibholo erarhwako ematatawini wemakhaya.

Awa, mina engiwenzako awutjhuguluki.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ungithabisa khulu ngombana awufuni izinto ezinengi, usufuna mina nesikhathi sami.

Ubudisi engiqalana nabo ngiloba bokuthi uphazamiswa ziinkoloyi nalokha nakuna izulu.

Iye, nalokho kulungile ngombana sengizibona ngikulungele ukungenela imincintiswano yokugijima.

Ngifunde okunengi khulu ekunjengokuthi yoke into nawuthatha isikhathi sakho uyakghona ukuba neqhinga layo.

Ngingazizwa ngibuhlungu khulu ngalokho ngombana kungiwo umsebenzi olula, ongafuni iinsetjenziswa ezinengi.

Umsebenzi wokuzilibazisa endaweni yangekhaya odumileko, ngewokudlala ibholo ngombana abantu abanengi bayayithanda ibholo.

Iye, kunceda khulu ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa ngombana ngalokho, angekhe usolokhu ucabanga khulu.

Ukuba namatatawu amanengi wokuzibandula.

Ngewokudlala i-basketball ngombana nayo iyayihlanza ingqondo.

Iye, iyayisiza ngokuthi kuza iimvakatjhi ezinengi begodu nomnotho wendawo iimvakatjhi ezivakatjhe kizo uyatjhuguluka.

Asinceda khulu, lokha iminyanya yeentjhabatjhaba idlalelwa eSewula Afrika ngombana amabhizinisi amanengi ayazuza.

Umthelela wemidlalo yeentjhabatjhaba ikhanjelwa ziinarha ezibomakhelwane, ivuleka imisebenzi yalana kulalwa khona, iindawo zokudla.

Kubasiza khulu umphakathi ekuvuleni kwamathuba wemisebenzi.

Iye, nangabe ukhona orhalelalako ukwenza into engiyenzako, ngingamfundisa.

Ukudlala kusiza khulu ngombana umzimba uyalolongeka, ngalokho uzohlala uzizwa uphatheke kahle emzimbeni.

Abantu abanengi eSewula Afrika abawuthandi umjarho weempera.

Mina ngivumelana nabathi zemidlalo zisiza abafundi ukuthi nemicabangweni yabo, kanye nemizimbeni.

Ngifunde bonyana kunengi engingakwenza nangingazinikela kikho.

Abotitjhere badlala indima ekulu khulu emidlalweni yeenkolweni, ngombana kungibo abafundisa abentwana.

Mina ngigidinga ngokuzijabulisa ukuthi sicoce ngawo umdlalo kwaphela.

Umphakathi ungalisekela ngokuthi ubalungisele lana badlalela khona, nangokuthi basekele abentwana ngeensetjenziswa zokudlala.

Thina emakhaya la sifunde khona, awukho umdlalo kamakhakhulararhwe.

Abangani bami badlala ibholo, abanye bayazilolonga.

Amatatawu abekaberegiswa ngomnyanya webhigiri yephasi asale asebenziswa zii-team zenarha yeSewula Afrika.

Iminyanya yeentjhabatjhaba eyabanjwa e-South Afrika ngewakamakhakhulararhwe, ngewebholo erarhwako, kanye newama-athletics, newe-cricket.

Isiqhema sami ngisithanda ngombanyana siyangijabulisa ngokuwina imidlalo yaso namabhigiri.

Iye, bakhona abadlali beSewula Afrika abadlalileko ngaphandle, ngaphetjheya abanjingileko.

Iye, kuyayisekela ingqondo ngombana nawuzibandulako namkha uzibandakanya emidlalweni, awucabangi izinto ezinengi. Ucabanga imidlalo oyenzako. Ngalokho, engqondweni.

Ngizizwa ngijabule khulu, begodu ngikhululekile.

Iye, kubenza babonakale banombono ofanako, begodu babonane nabadlalako.

Mina ngicabanga bonyana ngikho kokubili. Buvila nokungabi khona imidlalo eminengi eenkolweni abangakhetha kiyo.

Sitlhoga amatatawu, kanye nokhunye okunengi okunjengemitjhini.

Kokuthoma, engingakuyelelisa abadlali kukuthi badlale ngokukhululeka, nangokuzithemba, begodu badlalele ukuwinela i-team.

Imidlalo idlala indima eqakatheke khulu eempilweni zelutjha. Ngombana ziyabalibazisa ekwenzeni izinto eziphume endleleni, njengezinto zokusela amatjwala.